Eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona u nga swi kota leswaku u rhwala nhundzu ya wena hi swiporo, hikuva va le ku lunghiseni leswaku yi kota ku famba mpfhuka yo leha. Vanhu va kota ku vakacha ni mindzhwalo ya vona tanihi timpahla, tibege letikulu leti ti nga rhwala swilo swa vona swa nkoka.

Mabazi ya fanele ku va na ndhawu ya ku chajisa tiqingho ta vanhu loko va karhi va famba mpfhuka wo leha. Swi fanerile leswaku yi va na tindhawu ta ku veka mindzhwalo ya vanhu nakona va fanele va endla switulu swa ku kota leswaku vanhu va nga wisela eka swona loko va karhi va famba mpfhuka.

Loko u karhi u chayela movha wuntsongo u langutisisa leswaku tiraka leri nga le mahlweni ka wena ri famba njhani, nakona u fanele u swi tiva leswaku tsutsumelo ra rona ri nge fani na ra movha. Hikuva loko ko tshuka ku endleka nghozi vutomi bya wena byi nge hlayiseki, so u fanele u languta xivoni leswaku ku famba njhani. U languta leswaku patu ri base ku fika kwihi, u landzelerisa tiraka u kota ku vona leswaku mi fambisa ku yini, hi ndlela ya ku hlayiseka. U nga tsutsumi, u nga ngheneleli.

ri va na munhu loyi a ri hlayisaka nakona a langutaka na leswaku ri hlayisekile laha ri nga pakiwa kona loko ri ri na riendzo. Loko munhu a rhwale vanhu a va yisa endhawini yo karhi ku ya vona swilo swintshwa kumbe ndhawu yeleyo, u fane a sala a kambisisa leswaku a ku humeleli nchumu xo biha ebazini, a ku onhaki nchumu, leswaku mathayere ya ha ri kahle, swilo swa ha hlayisekile leswaku vayeni va yena va nga tlhela hi kota ku khandziya futhi va tlhelela la va humaka kona.

Ndzi etindhawini to hambana, swi fanerile leswaku va langutisisa leswaku mavekelo ya vona ya swilo, maphepha lawa va ma tirhisaka ku chela swilo ya hlayisekile swinene leswaku swilo swi nga fiki hi ndhawu ya le kule leswi nga fikanga swi nga onhakangi na. Va fanele va languta leswaku swilo swa swa vanhu va vona swi hlayisekile ku ya endhawu ya le kule na. Va languta swilo swa kahle, va kuma mabokisi lawa va nga kotaka ku ya pfala swinene leswaku swilo swi nga onhaki ku kondza swi fika laha swi yaka kona hi siku leri nga fanela.

Kambe hi mavonelo ya mina ndzi ehleketa leswaku rivala ra swa ha tshuka ri fanele ri rikulu swinene hi mhaka ku ri na xona xikulu. Ndzi ehleketa leswaku laha ku tshamaka ka swihahampfhuka ku na ndhawu leyi ku nga na pavement nakona ku basile swinene hikuva swihahampfhuka swi tshama swi ri ku fambeni swi yisa vana etindhawini to hambanahambana.

Wa kota ku hanyisana ni vanhu loko a nghena thekisini wa swi kota ku xeweta, wa kota ku vulavurisana na vanhu leswaku va ya tindhawini tihi nakona va ya sala kwihi. Loko ku ri na vadyuhari wa kota ku vonisana na vona a kota ku twisisa leswaku va famba na mani, nakona va ta lava ku siyiwa kwihi. Kambe muchayeri wa moya wo biha, loko a nghena thekisini u chayisa tinghoma a nga xeweti vanhu lava va fambaka na vona, a nga lavi ku twisisa leswaku vadyuhari va endla thekisini ya yena va kha va nga koti ku tivulavulela. A nga lavi ku kota ku twisisa leswaku why vanhu va ta va rhwala swilo swo tala ku ri hava ndhawu yo veka, ku tshama a kwatile.

I ndlela ya kahle hikuva u nga kota ku xi khandziya u ya entirhweni. Xi hlayisekile swinene hikuva loko u nghena ndzeni, wa kota wa kota ku tshama u khandziya u kondza u ya fika entirhweni. Nakona loko ku fika ndhawu leyi u lavaka ku chika ka yona, xa ku hlamusela leswaku ku fikile ivi xi ku pfulela nyangwa u huma u tshika u hlayisekile.

Pfumelaka ku nghenisa switulu swa mavhilwa, ti kahle hikuva ti kota ku pfumelela vanhu lava tsandzekaka ku famba hi voxe, vanhu lava dyuhaleke va kota ku tirhisa timovha to tani.

Loko u titwa u nga ntshunxekanga hi swiendlo swa muchayeri, u ya u ya fikisa laha ku nga na varhangerinkulu, u va hlamusela swiendlo swa yena leswaku u hanyisa njhani vanhu loko ku ri ku fambiseni leswaku va ta kota ku vulavurisana na yena va n'wi kombisa ndlela yo hanyisana na vanhu emathekisini.

Lava va tirhisaka swihahampfhuka ku fambisa swilo, swi kahle hikuva nhundzu ya vona yi fika yi hlayisekile hikuva yi va yi ri endzeni ka mabokisi yi pfaleriwe kahle leswaku yi nga onhaki. Nakona ku va ku ri na vanhu lava nga yi langutile leswaku ya fika laha yi yaka kona, nakona xihahampfhuka xi fika hi ku hatlisa laha xi va ka xi rhumeriwe kona. Kambe swiporo swi teka nkarhi ku fika laha swi yisiwaka kona, ene minkama yin'wani swa onhaka swilo endleleni.

Leswaku vanhu lava dyondzaka ku chayela va famba eka gondzo lerikulu ni vanhu lava ku nga khale va swi kota, hikuva tinghozi tin'wana na tin'wana ti nga humelela. Vanhu lava ku nga khale va karhi va kota ku chayela vo tala va tsutsumisa mimovha ya vona hikuva a va chavi nchumu, va swi tiva leswaku patu ri famba hi ndlela ya njhani. Kambe munhu wuntshwa loyi a ha dyondzaka, a nga va na ku chuha loko a vona tiraka kumbe movha wu ta hi ku tsutsuma. Swi fanela leswaku vanhu lava dyondzaka va fambela eka patu ra vona e tlhelo ra vona ku kondza va tiva mafambiselo ya kahle.

Mfumo wu nga kota ku antswisa leswaku vanhu lava navelaka ku dyondzela ku rheyila swihahampfhuka ku fambisa swihahampfhuka, wu va nyika timali leti nga ta va pfuna ku hakela. Leswaku loko n'wana a pasela henhla exikolweni, va ta kota ku kuma mpfuneto eka mfumo ku ya dyondzela ku fambisa xihahampfhuka.

Swi fanerile leswaku loko va ya etindhawini to hambanahambana va tirhisa mathekisi, hikuva hi vu khale ni khale i khale ya ri kona. A swi va oloveli ku tirhisa mabazi kumbe switimela hikuva va tolovele ku tirhisa thekisi, va vona yi hatlisa ku fikelela laha va yaka kona nakona va vona mali ya kona yi ringanela.

Leswaku loko u ri ndhawini leyi u nga yi tolovelangiki kumbe u nga yi tivi kahle, u tumbeta mali ya wena endhawini leyi u swi tivaka leswaku matsotsi ya nga ka ya nga koti ku ku tekela. U fanele u yi veka endzeni ka jesi kumbe xikipa lexi u nga xi mbala, hikokwalaho va nge fikeleli ku teka. Kambe u nga yi khomi hi voko, u nga yi cheli xibekanini u xi yisa endzhaku, swi ngo ho na antswa u xi hakarha u xi yisa emahlweni leswaku u kota ku vona zip-u ya wena ku ri yi hlayisekile na.

Va na ntwanano na mpfumelelano leswaku va ta xava tinhundzu ta vona ematikweni ya le handle vona va kota ku ta va ta xavisa hala. Ku va ku ri na timali leti va ti hakelaka leswaku swilo swa vona swi fambisiwa ku kondza va ya va ya swi kuma elwandle. Ku va ku ri na ku cincana ka mpfumelelano leswaku swilo swa vona swi kota ku fambisiwa, swi fika swi hlayisekile.

Fanele va landzelerisa swilaveko swa vanhu swa vaakatiko, va fanele va landzelerisa swilaveko swa mabindzu leswaku va lava ku endleriwa sweswo njhani nakona va lava swi famba hi ndlela ya njhani. Nakona hi xihi xa nkoka ngopfu xi nga kotaka ku antswisa vutleketli.

Hi leswaku swilo swi nga tshuka swi lahleka etindleleni, kumbe swi onhaka, kumbe swi yiviwa, nakona va tsandzeka ku vutihlamuleri hikuva va va va nga swi vonangi leswaku ku endleke yini kumbe swi lahleke loko va fika kwihi. Leswaku n'winyi wa nhundzu a nga kuma leswaku swilo swa yena a swi hetiselekanga hi leswi a nga xavisa swona, kumbe a swi fikanga hi leswi a swi lavisa swona.

Hi leswaku u ta kota ku papa u papalata tinghozi emagondzweni loko timovha to tala ti ri karhi ti fambafamba ti ya ehansi na le henhla.

U fanele ku tihlanganisa ni vanhu lava tirhisanaka na timhaka ta magondzo ni mimovha ya ku famba mpfhuka wo leha na wo koma u fane u ya etihofisini ta vona u ya chekisisa.

Vo tala va vona va tirhisa ku hayika va yima ematlhelo ka patu va kombela ti lifiti leswaku vakhandziyisiwa va ya fika laha va yaka kona van'wani va teka tithekisi ti ya va chicha kusuhinyana na le freeway.

Ndzi ta hlamusela kokwana leswaku va nga vileli hi layeni ya bazi va nga nghena ndzeni va tshama loko mina na ha va xavela naswona swi na nkoka leswaku va tirhisa bazi ra joni hikuva ri hlayisekile swinene emapatwini mayelana na nghozi.

Leswaku va fanele va swi tiva leswaku loko va karhi va famba mpfhuka wo leha va fanele va tshama va khome mali ya ku humesa endleleni laha va yaka kona hikuva ka hakeriwa nhlayo ya mali leyi lavekaka.

Loko va karhi va tirha emabazini va hlangana ni ku karhala ku va va dirayivha mpfhuka wo leha va ya ya hansi ne le henhla emagondzweni ya Joni ku ya emakaya Limpopo naswona va famba ni vachayeri va ku hambanahambana van'wani va va va va ri na vuvabyi va lava ku tshama va kha va yimisa bazi etindleleni leswi va swi kha swi va cost petrol.

Ndzi tshame ndzi endzela ndhawu ya Joni ka nkarhi ndzi suka kaya eLimpopo a ku ri mpfhuka wo leha eka mina hikuva ndzi kote no tlela bazini ndzi pfuka ndzi dya ndzi kota hi ku ku ya exihambukelweni u famba tiawara to fika five u nga se fika laha u yaka kona u tshama u ze u karhala nakona a wu koti ku etlela kahle hi xitulu.

Ndzi ta tlhelela exiyindlwanini lexi a ni ri ka xona ndzi ya tumbela ndzi endla leswaku ndzi vonangi nchumu loko ndzi khome rintiwo ra mina riqingho ra mina ndzi ta hatlisa ndzi fonela maphorisa kumbe masiku kusuhani nambara ya xihatla leswaku va ta va ta pfuna.

Eya swi fanerile leswaku movha yi yi va kona ekerekeni ku teka vanhu lava tshamaka kule kambe va tsakelaka ku nghena eka kereke yaleyo swa pfuna swinene leswaku van'wani va nga saleli ndzhaku nakona va kota ku khongela.

Bazi ra xiyimo xa le henhla hikuva a hi minkarhi hinkwayo yi kotaka ku khandziya mabazi lawa hi va navelaka hi vona ku va a karhi a famba ya sasekile swa kala so loko ndzo kuma nkarhi wa ku khandziya ndzi nga hlawula rona.

Hawa mabazi ya ku hlaya a ya naswona switulu swa ku tshamisa vadyuhari va va naswona swilaveko leswi swi faneleke swi nyikiwa vadyuhari eswifambeni swa vona hikuva mfumo wa hina a wu se a wu se za wu hlengeleta timali kumbe ku fikelela ku leswaku na vadyuhari na vona va vekiwa ku khandziya mabazi na mathekisi.

Hi leswaku mali yi ta va yi hlayisekile nakona va nge koti ku yiveriwa emagondzweni loko va karhi va famba va ya etindhawini ta le kule ku nge vi na vukungundzwani emabazini.

A ndzi ta ehlisa moya wa mina wu ya henhla ni le hansi ndzi ti khongotela leswaku hi siku ra mina ro sungula nakona ndzi fanele ndzi nga chuhi ndzi tshamiseka leswaku miri wa mina na wona wu nga taleriwi hi ku chuha.

Laha ndzi nga kona ndzi khandziyile Uber grey na silver leyi vitaniwaka BMW code ya yona i six five eight three seven munhu loyi a ndzi dirayivhaka i n'wanuna wa kwala ka malembe yo tsutsumela eka thirty xinepe xa yena hi lexi ni nga mi sendela xona ka WhatsApp a nga xi veka eka app ya yena ya Uber loko ndzo tshuka ndzi nga fikanga mi ta lavisisa kwalaho nomboro ya yena hi yaleyo ni nga mu tsalela yona hi ka WhatsApp.

Swi fanerile leswaku loko muchayeri a karhi a famba na vanhu mpfhuka wo leha ku va na ndhawu leyi a kotaka ku yima vanhu va ti pfuna leswaku va nga thyakisi mabazi nakona va nga onhakeriwi emabazini loko loko tumbuluko wo tshuka wu va vitanile.

Loko ndhawu yi nga hlayisekanga swi fanerile leswaku vanhu va famba hi mintlawa hi nhlayo ya ku tala kumbe hi five five leswaku va ya va ya tipfuna loko va tshika bazi ina hikuva munhu wun'we a nga fanelangi a ya ndhawini yo ka yi nga hlayisekanga a ri yexe ku nga ha no suka ku endleka nghozi u tsandeka ku n'wi vona kumbe u n'wi yimelela.

Eka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona va kha ha hlayisekanga edorobeni hikuva ku tele ti Uber na ti Bolt ta vanhu lava va endlaka vutsotsi hi tona vavanuna vo tala va tirhisa tona ku yiva vasati va va yisa etindhawini ta le handle so swi fanerile leswaku loko u yi vitana ndzi yima ndzi cheka leswaku u khandziyile movha wa muxaka muni.

I siku leri a ndzi ya eka riendzo dyondzo ra mina ro ya etrip-ini eVilavila ni vanghana va mina hi xikolo a hi famba hi mabazi ya xikolo ndzi tiphinile swinene hikuva hi fike hi khida.

Swi fanerile leswaku emapatwini ku va na vanhu lava va lawulaka loko dyambu riperile ku vekiwa ma-security varindzi lava endlaka leswaku vana va kota ku famba kahle va ya swiphazeni na le maxopeni ku nga ri na vukhombo kumbe vugevenga.

Lerisa u fane u landzelerisa ti-requirements leti lavekaka u fanele u va u dyondze limit exikolweni nakona u tiva leswaku na va nga ri landzela ku tikuma u fambisa xihahampfhuka u fanele u kota ku fikelela eyunivhesithi.

Tirhisana hikuva a va pfuneta ku khandziyisa vatirhi va le mayini va ya va chicha la va tshamaka kona no va rhwalela switirhisiwa swa le mayini va swi kota ku famba hi xitimela va swi tiva leswaku swi hlayisekile vatirhi va vona xikan'we na mindzhwalo ya vona.

A a swi hlayisekanga hikuva vanhu va nga kota ku ku yivela loko vo tshuka va twa ku yi kona nakona emikarhini ya sweswi vugevenga byi tele ngopfu eswitimeleni ku na matsotsi lama tirhisaku ku yiva kona.

Wa va pfuna swinene eka mbuyelo wa Afrika lowu faneleke wu tshama wu ri kona ku nga wa tax byi endla leswaku ku va na mitirho yo tala swo fana na ti-learnership leti pfunaka vantshwa leswaku va kuma swo tihungasa loko va ha lava mitirho.

Ndzi kombela ku pfuniwa hi munhu loyi a kotaka ku fambisa swilo kusuka eJoni a swi yisa ekaya. Ndzi kombela ku laveliwa tinambara ta yena no tiva leswaku ntsengo wa yena hi mali muni loko a rhwala swilo.

Swa ri kurisa swinene hikuva va kota ku va na mbuyelo wa mali va kota ku kuma mali ya ku tala loko va karhi va lunghisa timovha ta vona eka vanhu vo suka handle hikuva ku na mali leyi ringanela va va nyikaka yona hi siku kumbe mambirhi.

Ndza mi vitanela eka xinavetiso swa mina xa xihahampfhuka ndzi nga leswaku vanhu lava rhandzaka mpfhuka va ta va xi xava. Xi hlayisekile swinene nakona xi kota ku famba riendzo ro leha xi nga onhakangi nakona ku ku kumela ka xona kunene ngopfu xa tsakisa.

Loko hi karhi hi famba hi movha hi ta pfunana ku wu chela petiroli ene naswona swi ta hi sevhela mali yo tala leswaku hi tirhisa movha wun'we ku ya entirhweni hinkwerhu hikuva hi nge hakeli mali yo tala.

Swi na nkoka leswaku loko vanhu va karhi va famba emagondzweni va va na vukheta nakona va landzelerisa leswaku patu ri tele njhani sweswo swi endla leswaku mimovha ya vona yi hlayiseka nakona marendzo ya vona ya tshama va ri kahle. Swi fanerile leswaku vanhu va nga fambi hi ku tsutsuma emagondzweni.

leswi vanhu va kotaka ku famba hi swona va ya etindhawini to hambanahambana ku va na leswi vanhu va swi tirhisiwaka ku hlota swi tihlampfi hi swona.

Swi fanerile leswaku ematirekeni va veka swilo swa ku tracker lomu ku fambelaka kona nakona va famba va khome swilo swo tisivelela na ma-security.

Va ve va fanele va veka varindzi va ku rindza mabazi loko dyambu riperile leswaku loko vachayeri va vuya eku dirayivheni kumbe entirhweni wa vona va fika va veka va swi tiva leswaku va siya ku ri na vuhlayisi.

Swa ku vanhu vo tala va va va ri ku fambeni emagondzweni va vhakela emakaya ya vona eka N one ku va ku tele ngopfu leswi endlaka ku tala ku va na tinghozi ta ku chayisana ka mimovha.

Ndlela leyinene ya ku tirhisa hi ndlela ya ku ri u khandziyisa vanhu u famba va kombisa ndhawu leyi nga yi tiviki mi va kombisa loko va vhakachile na tiko.

ya fanele ya vona leswaku ku tshama ku basile nakona ku nga ri na swi swo vavisa ti fanele ti hlayisiwa hi ndlela ya ku ri vanhu va nga hlangani na tinghozi.

Lexi endlaka leswaku ndzi tikuma ndzi ri egondzweni ndzi chayela ndzi nga ri na maphepha ya layisense hileswaku kokwana wa mina u khomekile swinene na swi lava leswaku a tikuma a ri exibedhlele hi xihatla. A ndzi kotangi ku kuma munhu wa ku chayela na yena laha a nga na maphepha ya le nawini hikuva loko ndzi nga ya exibedhlele hi ku hatlisa kokwana wa mina a nga hlangana na nghozi kumbe ku hundza emisaveni.

Ndzi vona u pakile endhawini ya mina ene swi tikomba leswaku a hi siku ro sungula u karhi u swi endla ndzi kombela leswaku u landzelerisa nawu wa khampani leyi tirhaka ka yona u paka laha u faneleke u paka kona movha wa wena na mina ndzi ta kota ku veka wa mina kona hikuva a swi fanelangi hi va na tinyimpi endhawini ya ntirho.

Vanhu vo tala lava xavisaka timpahla va ti fambisa va ti yi sa ematikweni ya le handle kumbe va ti vuyisa eAfrika-Dzonga hi swikepe hikuva ku ri ku va ku ri mabutsa ya timpahla, mabutsa ya swi swakudya, switirhisiwa swa le tindlwini tanihi makheteni na mapani yo sweka.

Hawa a swi fanelanga swi fanerile leswaku va kuma passport mahala va nga hakerisiwi hikuva va tshama va nga ri na mali ene mabazi ya durha ku ya nkoka wo leha.